Kungaya ngokuthi yiliphi lelo lizwi okumele ngiye kulo ukuze ngizobona ukuthi iyiphi i-transport efanelekile engamele ngiy'thathe ngoba uma kuyila mazwe aseduze njengo-Mozambique uyakwazi ukuthi uhambe ngebhasi and iy'ndleko zakhona eziningi kakhulu kanti futhi uyakwazi ukuhamba ngesitimela ekuyisona iy'ndleko zokuhamba.

Ngingambuz'ukuthi uma sekumele sijike senze njani noma izingozi zimvamise ukwenzeka kangakanani ngoba akujwayelekile uzwe kuthiwa kubekhona ingozi yesitimela yaginqika.

Iy'mpahla ziyalahleka ngoba zisuke ziningi kakhulu akubi lula ukuthi bakwazi ukuzigada zonke noma shuthi kumele kuqashwe abantu abazogada impahla yabantu ngoba kwesiny'isikhathi hhayi nanokuthi iyalahlek iyantshontsheka kalula.

Yebo, ngicabanga ukuthi isivinini siyinkinga kakhulu ngoba inkinga ngololiwe ohamba uma zonke izitobhu, so impahla ngagcina kuthatha isikhathi eside ukuthi ifinyelele le kumele ifinyelele khona.

Angicabangi ukuthi ku-right ngoba uloliwe mkhulu kakhulu and impahla iyakwazi ukungena ngobuningi bayo and futhi ayikho i-traffic kojantshi, uma nje sihamba sihamba straight siye la ekumele siyekhona and asibambezeleki futhi uma singeke sihamba sima silayishe abantu sizohambisa nje impahla ekumele siyihambise.

Ngicabanga ukuthi ukusebenzisa izithuthi zesonto kubantu abadala ikona oku-right kakhulu, abathikazeke ngokomqondo ngoba banokwenza izinto engajwayelekile. Yabo nje base kuthiwa bahamba ngololiwe bangaloke befuna ukuyoma ngasecabheni befuna ukuphuma, kanti badinga into ezobathwala ozobagada enamabhande ezoba hlalisa phansi iphinde futhi ingabi nkulu ukuze bezokwazi ukugadwa ngaso sonke isikhathi ukuthi benzani.

Yebo, kuningi kakhulu amabhasi ahamba amabanga amade kwesinye isikhathi abashayeli babo bayakhathala njengoba uhambo lusuke lulude bagcine bethola ukuthi balala endleleni kwenzeke ingozi enkulu ebulala abantu baningi.

Kumele ehlise ehlise umoya ngoba ayikho iy'ndlela zokuhamba ezingenabungozi bakhona azikho from amabhanoyi to iy'timela, ney'moto, nemikhumbi, konke kunobungozi bakhona obehlukahlukene. Akukho ongazuthi kungcono kunokunye ngoba nakhona futhi iy'ngozi azenzeki njalo kuzona zonke iy'ndlela zokuhamba.

Kungabiza kakhulu ngoba kunamathrakhi ahlezi edlula ethwele iy'mpahla ey'ningi shuthi iy'nkampani nje zingagcina yikhokha kakhulu kodwa futhi yize funa naleyo mali noma ingahambi yonke ibuyele ekutheni kukhokhwe njengoba kusuke kwenzeke iy'ngozi emgaqweni abantu abayithol'abaningi so kahle kahle umasipala uyasirobha.

Kungamele kukhishwe o-inspector bekhishwe ngobuningi babo ngoba le mibuzo owushoyo ngampela amabhasi asendaweni awasigcini isikhathi and o-inspector abasabonakala manje since bengagadwa.

Cha, akwanele ngoba abagibeli bagcina bebanenkinga bafika late ey'ndaweni bekumele baye kuzo kakhulukazi labo abasebenzayo igcina isibaxabanisa nabaphathi babo.

Ukuhamba ebusuku ikona oku-right kakhulu ngoba indlela uyizwa kanti nezinto ey'ningi awuziboni futhi ngoba ebusuku kulul'ukuthi ulale ebhasini uvuke usufikile la uyakhona ngoba ngisho nokufa kuthiwa kuyafika kungakufica ulele angeke uzwe lutho kunga-right ngempela.

Amatekisi anesihluku kakhulu and awbaphathi kahle futhi abagibeli babo kuba nzima kakhulu-ke bese kungenelele nobasi ngoba ibona abangahloniphi bayiqhwaga kakhulu njengoba bephatha ney'bhamu behamba naney'nkabi.

Lesi simo singiphatha kabi kakhulu ngoba kuyakhokhwa emgaqweni, kukhokhelwa yona lemali ekuthiwa eyomgaqo yokuthi ulungiswe. Iyabanjwa nayo intela kodwa akukho okwenzakalayo, si-busy thina siyakhokha iy'moto ziyaqhubeka ziyalimala ushintsho asiliboni emphakathini.